Ukufumana imali ebhankini kunayo imiqathango eminintsi ethi yenze abantu baphele bebhenela koomatshonisa abo bangazubafuna iinto ezinintsi, engazubakho malwimi, abhale into enintsi abazozibophelela kuyo baphele bengayiqondi. Loo nto ithi yenze abantu baphele bebhenela koomatshonisa abazawufuna i-ID nezo zinto zimbalwa abazifunuleyo. Hayi ulwimi olutsonkothileyo abazawuzibophelela kulo kodwa abayiqondi into ethethwayo.

Iinto endicinga uba ziba negalelo ekutheni ubhatale ii-premium ezinemali enintsi ngamalungu owafakayo kwi-life insurance, ibe ngokunyuka kwamaxabiso ezinto jikelele okanye kwilizwe elo. Iphinde futhi ngokweemfanelo zakho okanye izinto ofuna uba zikhavarishwe ngaphantsi kwe-life insurance leyo. Zezinye zezinto ezibangela uba ii-premium zeinshorensi zibe nemali eninzi oyihlawula inyanga nenyanga.

Ndikhetha isicwangciso sesibhedlela, kuba siso endikholwa siso futhi endinokwazi ukusibhatala. Kuba ndicinga yonke into umntu anoyidinga xa ethe wangena esibhedlela bazawukwazi ukuyenza, mna ndisuke ndibhatale ezo ndleko ngokokulunga kwam okanye ngokokuafoda kwam.

Ndingamcacisela ngokuthi, akhona amaxetsha apho ungakwazi ukufikelela kwasemoli ngenxa yokubabhizi. Loo nto ithi ibe lula xa unayo i-banking app efowunini yakho. Yonke into ungazifundela ngoku kwakho okanye ucele omnye wabantwana abatsha abahlala ngaphantsi kwephahla lakho uba bakuncedise. Iphinde loo nto ayinokuvalela ekutheni uyizame, ayizukutyela mali okanye ithini. Xa kukho into ongayiqondiyo uyakwazi ubafowunela aba bantu okanye uye kubo ke uba uyafuna.

Amabali achukumisayo endake ndawava kuba omnye womfi owathathwayo kwindawo ahlala kuyo wasiwa khona ezilalini nge-elopreyini kungakhange kubekho magingxigingxi kwi-payout claims nayo yonke into yomngcwabo, ukutya, imali eshiyekayo. Loo nto ke yenye eyakhe yandonwabisa. Uba noko kukho abantu abathi bavuye xa bethe basebenzisana nalo mbutho okanye loo khampani leyo bakhethe usebenzisana nayo.

Bona oomangcwabisane bayafikeleleka kakhulu, andifuni nokuxoka. Naphi na, kwiivenkile ezinkulu ezaziwayo abantu kuyadityanwa nabo bacaciselwe, sibone uba imali iyafikeleleka. Into endinothi kungazanywa ukuncedisana nabo, akhona amaxetsha oba umsebenzi uphele uba ubuqhubekeka uhleli ungathathi ntweni, ngoku once umsebenzi uphele awubi nanto yothi ukwazi ubhatala futhi. Loo nto ndingathi uba kungabakho iindlela zoba abantu bakwazi ukwenza imali noba umntu umsebenzi semphelele na. U-government enze iindlela zokuba abantu bakwazi ukwenza imali, ndingavuya kakhulu.

Kuba bexakekile abantu, ikakhulu abantu abantsundu baxakeke kakhulu. Iphinde futhi oomatshonisa abasokolisi, imali bayakunika ngaphandle koba basokolise. Kodwa ke iibhanki zona nezinye iindawo ezibalwa ngaphantsi korhulumente zithi zisokolise . Ke abantu bathi loo nto bayithathe ekubeni ziyasokolisa and nemali oyifunayo awukwazi uyifumana ngexetsha eli lingxamisekileyo uyifuna ngalo. Ukanti koomatshonisa loo nto iyenzeka, ungasokoli, kodwa ke ixhala liba khona lokuba kumele uyibhatale imali.